Thekenoloji ya tlhaeletsano e tlhotlheleditse tsela e mmino o anameng ka gona, ka go dira gore mmino o se ke wa nna o itlhagisitse kemedi ya setso fela, mme o tshwanetse go lebagana le batho ba ba amogetseng melaetsa e e farologaneng ka go dirisa dipolatefomo tse di jaaka Spotify, Apple Music, le YouTube. Batho ba ka reetsa mmino go tswa go melokwane ya ditlhaloganyo le mekgwa ya mmino ya boditšhaba mo lefatsheng, le go kwa mmino fa ba le le batlile kgotsa ba tloga ba reetsa.

Di-streaming polatefomo tsa dibaesekopo le tsa boitlosobodutu di fetotse tsela e babogedi ba bonang tshedimosetso ka yone, ka go dirisa thekenoloji ya inthanete e e bonalang. Ka go ba le ditsela tse dintsi tsa go bona dibaesekopo le boitlosobodutu mo dinageng di sele ba ka lebisa mo go diriseng di-computer, megala ya mefuta-futa, le setlankana sa bo inthanete go bona dibaesekopo le video mo go bonalang. Seno se ama go dirisiwa ga boitlosobodutu mo lefatsheng lotlhe ka go fetola go atlegisa, go thusa metswedi ya tshedimosetso, le madirelo a metswedi ya tshedimosetso ya selegae go emisa go tsaya kgato go ba le ditlhaloso le go fana ka tshedimosetso.